Kgotso ntate le kae? Atjhe, ehlile o kgethile mohla o nepahetseng mona na jwale hore tjhelete eo o batlang ho e boloka ena na o batla ho e thola mohlang o pension-ang eno ke tsela e nepahetseng ntate. Jwale ntho eo re tlo e etsa se ka banka ya hao ke hore re tlo hula tjhelete e itseng account-ong ya hao ka kgwedi le kgwedi. Tjhelete eo e wena o utlwisisang hore o ka kgona hore o nne o e behe jwale tjhelete e tla be ntse re yo dula ntse re e hula kgwedi le kgwedi re tlo hula ho fihlella o ya pension-eng and e jwale tjhelete e hore e hle o tswele molemo. Re tlo o eletsa hore o se ke ebe batla wa ba wa wa tlo kgutla nakong monana pele ho fihla pension-eng, ebe o so o e batla hoba jwale ha e tlo o tswela molemo.

Kgotso Mongaka jwale dikomporo tsa rona mona na di re hlahisetsa hore ehlile o ile wa nka sekoloto mane kgwebong e itseng jwale sekoloto sena na o ile wa hla se nka ka selemo sena na se itseng le ka kgwedi ena o sa se hopola ntate jwale seo o tlamehang ho se etsa ha ho se hole tje. Kgutlela kgwebong eno o fihle o patale sekoloto seo, ebe o ema dikgwedinyana tse mmalwa ha o qeta ho ema dikgwedi tseo o tle o kgutlele ho rona lebenkeleng mona re hle re tlo fumana hore ehlile se tlohile na ha se tlohile re tla kgona ho o thusa ntate.

Taba ya pele, distokvel motseng mona na ke hlokomela hore tjhelete ena na e tshwarwa ke motho a le mong jwale motho enwa a ka kenelwa a ka ja tjhelete, a ka e sebedisa mabaka a mangata, jwale ho molemo hore bang ba stokvel ba le jwalo, ba tsamaye, ba ye bankeng, ba fihle ba lo beha tjhelete eno mono ba e boloke mono hore hosane ho se ka ba na le manyofonyofo a tjhelete.

Ehlile ke taba ya pele e ke tlo e butsisa eno. Le ha feela ke le mathateng, ke tlo tlameha hore ke tsebe hore kontraka e ke ikenyang ka hara yona ke e jwang hore ehlile ha moruo o nyoloha kapa o theosa ho tlo etsahala jwang ka tjhelete ena e ke e kadimmeng ena, e tlo nyoloha, e tlo thusa ho tlo etsahalang. Jwale nna nka thabela ho e lefa ka kgwedi, e leng hore ke kgola ka yona ebile letsatsi lona leo le e leng hore ke kgola ka lona. Hoba jwale tjhelete e na le mabaka e ya sebetsa, jwale ke ke rate hore ha e qeta ho kena feela e hle e fetele ho bona.

Ke ntho e bobebe haholo utlwa mona na he ntate ha re hlalosa yona balloon payment re ka re fela ha re re o koloi ena na e boleng ba hundred thousand jwale ha e le boleng bo na ba hundred thousand o thole hore wena o na le fifty thousand mare o batla koloi ena, jwale re ka o eletsa ka hore nka fifty thousand ena o fihle o patale koloi ena, o sallwe ke fifty thousand ebe jwale fiffty thousand ena e setseng ke yona o e patalang ka kgwedi le kgwedi hore ehlile o se ke wa patala tjhelete e phahameng haholo hona le hore ekaba o patetse tjhelete ya hundred thousand o sa ntsha fifty eo.

Le ha feela bo matjhonisa e le hore ha ba thabelwe ke batho ba bangata ebile batho ba ba bua hampe. Atjhe, nna ke ya ba utlwisisa hoba ehlile o na le ho ithola sebakeng se leng hore metswalle ba lelapa ha ba kgone ho thusa le ho hore o fihla o etela bankeng mane, o thole hore banka le yona ha e kgone ho thusa. Jwale matjhonisa ke ona fela a kgonang ho thusa. Jwale nna ke bona ba le bohlokwa haholo, ehlile metseng mona.

Molekane wa ka wa tseba ha e le tje nna ke nahana hore re etse jwang taba hoba jwale bana ba rona ke bao ba bangata. Nna ke utlwisisa hore ha re kgethe bao be leng hore ba sale banyane dilemong hoba ba baholo, re se re ba etseditse bongata lefatsheng mona. Jwale bana ba banyane bana, ke hona ba tlo hloka thuso ya bophelo. Jwale ke utlwisisa ho re qale ka bana ba banyane bana.